Seabe se se mo balemirui ke gore dijalwa tsa teng di kgona go nna sebaka mo polaseng e rileng.

Go ka tsentshwa meriti mo dijalong tse di tlhokang go sireletsiwa kgatlhanong le tlelaemete.

E ka dira menyetla e le mentsi ka gore diphologolo di bolaiwa ke metšhini kapa thekenoloji e e dirisiwang go bolaya diphologolo, empa fela fa go ka dirisiwa batho e ka dira menyetla e mentsi.

Goreng go na le bosenyi bo bontsi jaana mo Afrika Borwa le malwetse a a farologaneng mo Afrika Borwa?

Diphologolo tse di bolawang ntsi ka tsone ka tse di na le mosola mo matshelong a rona, jaaka go ja, go apara, le tse dingwe.

Di farologana go rua dintšhe le go ntsha mafofa le letlalo, tlamehile gore o dire bo nnete ba gore matlalo wa ntshang o beya kwalo lo reng batho ba ka se kgone go hema kwa teng le ko lo reng le mafofa a wa ntshitseng mo diphologolong tse di rileng, ga fitlhele a tsena ko matlong a batho ba bangwe.

Ba ka simolola go latlhegelwa kapa go senyegelwa ke dijalwa kapa diruiwa tse ba neng ba di ruile, ke ka foo ba tla simololang go adima madi.

Ke tlo simolola pele ka go dira dipatlisiso mo inthaneteng, ka batlisisa mo dikuranteng le mo bathong gore sejalwa se se rileng se tlhoka eng kapa ga se tlhoke eng. Ke ka fa ke tlo thomang go nna le pono gore eng e tlhokiwa ko kae le eng e tlhokiwa kwa kae.

Ba ka batlisisa mo ba e le goreng ke kgale ba dira mo dijalweng le mo diruiweng, gore ba nne le kitsiso kwa pele. Ba batlisisa pila gore eng e tlhoka eng. Ke fa ba tla kgonang go gore ba kgone go sireletsa dilo tsa bona, ba se ka senyegelwe.

Ditlamorago tsa go ntsha matlalo a diphologolo ke gore mafofa teng a tlala mo moweng, empa fela ba se itse gore phologolo eo e ne e bolwetse bo bo rileng, fela motho ene wa feta, wa hema ka dinko.

Ee, ke ka akantsha merogo e e sa itsegeng thata jaaka thepe le dipata. Merogo e no e na le phepo e e siameng mme e ka thusa go matlafatsa mmele. Gape ke molemo go leka merogo e no gore e farologane dijo le go ja sentle.

Go jala diapole kgotsa dipanana go batla mobu o o siameng le sebaka se letsatsi le tsenang sentle. O jala peo kgotsa setlhare se sennye, o se nosetsa ka metlha, o tshwanetse go tlhokomela setlhare ka go sireletsa mo dikhukhwaneng le go se kgaola fa go tlhokega gore se gole sentle. Fa nako e feta, setlhare se tla simolola go dira maungo.

Ee, ditamati di jalwa ka go jala peo mo pitseng kgotsa mo mobung. Morago ga fo o di tlhaga e le ditlhare tse dinnye. Fa di setse di godile, di tshwarwa sentle ka o kgotsa o e tshware ka di pale gore di se ka di a wa. Di nosetswa ka metlha, metlha le metlha tlamehile o di nosetseng. Mme fa maungo a tamati a setse a le bontshe le bo khibidu, ke ka fo o o ka simolola go roba ka seatla ka bonolo.

Rooibos e jalwa ka peu mo mobung o . Peo e tla ka bonya mme setlhare se gola ka dingwaga di le pedi kgotsa di tharo. Fa se godile matlhare, wa roba. Fa o fetsa go roba, a omisiwa mo letsatsing. Ga setse a omeletse, a thubiwa go ntsha tatso mme morago a dirisiwe go dira kopi ya rooibos.

Ee, rooibos-o e na le melemo e mentle mo boitekanelong jwa mmele. E thusa go kobetsa kgatelelo ya madi, ka tokafatsa boroko, e thusa mala go dira sentle. Gape ga ena caffeine, ka jalo e siametse batho botlhe go e nwa letsatsi le letsatsi.

Balemirui ba rooibos-o ba itemogela mathata a a jaaka komelelo, pula e ntsi, mobu o sa siamang le dikhukhwane. Ba ka rarabololwa ka go jala ka nako e e siameng, go nosetsa ka kelotlhoko, go dirisa mobu o o siameng, le go lwantsha dikhukhwane ka mekgwa ya tlhago.

Dikwetlho tse dikgolo tse balemarui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke pula tse kapa pula e feteletseng, dipula tse di sa siamang, dikgwetlho tsa bojang ba tlhago le dikgolagano tsa maemo a boleng jwa maungo. Tsone di ka ba le tshosometso mo maemong a tlhobo ya ditlhare mme di ka fokotsa boleng jwa boammaaruri ba maungo.

Ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone go oketsa boleng ke go dira di-jam-e, go dira matute le go omisa maungo ka mekgwa e no. Maungo a ka tswelela a boa a ba le phepo e o e ka thusang mo go direng tse di siameng tsa dijo.